Hikuva loko vanhu va swi tiva leswaku loko va yisa vana va vona le etshaveni swa endleka va nga ha vuyi van'wani va lovela kwele se hiswona leswi endlaka leswaku ku va na ntsako lowukulu etikweni loko va vuya va ha hlayisekile hinkwavo.

Lexi a ndzi ta sweka xona a ku ri tihove tihove ni tseleka mavele ma ma byabya ma byabya ma byalwa loko se ma ma ri kusuhi no wupfa ni chela tibhoncisi swi vupfa swi vupfa swi vupfa swi wupfa lowu swi ri kusuhana no no vupfa ni chela timanga leto kandzeriwa ni hakasela swwi zi swi hlangana hikuva leswi a swi ta endla ku ni ku ri ni va ni choose-ze swakudya leswi i ku i ku tihove na ti rhandza swinene.

Byi na nkoka swinene ngopfu hikuva emitirhweni mi fanele mi twanana hinkwenu mi ta kota ku tirha hi team mi ri team yin'we mi ta kota ku fikelela leswi lavekaka hi khampani so so vutshila byo twanana hi sayiti ra language ra ririmi swi na nkoka swinene.

I cincile swinene ngopfu hikuva vavasati khale mitirho ya vona a ku ri ku tshama endlwini ejaratini va tirha va hla va hlantswa va swekela vamamazala hinkwavo va endla va tlilina va sindza no sindza so masiku lama a swa ha ri kona sweswo vavasati va tshama na vavanuna va vona a va ha tshami na vamamazala emakaya.

I ina, va vona xikombiso xa kahle hikuva ndzi munhu loyi a nga kula a ri munhu wo ka a nga rhandzi swilo a ri munhu wo hlonipha a ri munhu wo ka a nga deleli a ri munhu wo ka a nga hluphi so vana loko va vona mina va vona xikombiso xa munhu wa kahle.

Ni hleketa i nga ri i khumembirhi wa malembe hikuva n'wana se i va a kurile nyana kusukela kwalaho u nga swi kota ku n'wi dyondzisa ku sweka hikuva vatswari loko n'wana a ri na khumembirhi wa malembe va nga va famba u kuma ku va ya mikosini yena u sele a ri yexe so a nga sala a ti swekela loko vo n'wi dyondzisa ku sweka.

Swivangelo leswikulu swo rhurhela la South Africa la Afrika-Dzonga i mitirho mitirho lomuya makaya ya kala so hina vo vanhu vo tala ha suka lomuya makaya hi ta hala maJoni hi ta hi ta lava mitirho hi ku mitirho ya kala lomuya makaya hi xona xivangelo lexikulu.

Byela xona a ndzi ta va byela leswaku hi fanele hi xixima ndhavuko wa hina hi vulavula ririmi ra hina masiku hinkwawo swi nga khataleki leswaku hina vamana vanhu hinkwavo lava tixaka timbe hi fanele hi va dyondzisa ri xi ririmi ra hina na hina hi twa hi hlawulekile hi nga chavi ku vulavula ririmi ra hina hi fanele hi vulavula rona hinkwenu hinkwako laha hi fambaka kona.

swa ma khumba nyana hikuva n'wana u kula a ri hava rirhandzu ra tatana a nga swi tivi ku tatana i munhu wa njhani so na yena loko a kula a zama ku lava ku ta teka nsati swa endleka leswaku a nga ha vi na wona a nga vi na wona matimba yo hlayisa n'wana wa yena hikuva a nga kulanga a ri na tatana a nga swi tivi ku tatana u fanele a endla yini so ku kula u nga ri na tatana swi kahle.

leswi a swi ta langutekisa xiswona a ndzi ta designer a ni ta endla rhoko ya loyi wa n'wasati yi va yi ri mi colour liya ya ndhavuko ya ti-colour block yi tlhela yi va na mapilitsi ku fana na xibelani kasi ka leyi ya n'wanuna a ndzi ta n'wi endlela hembe yo fana na na ma ti-colour block ya mavalavala ivi ni n'wi endlela na na na tinjhovo na mphaxani.

Rainbow nation ri vula leswaku ku na, i i tiko leri vangamaka ri nga na mixaka xa yo hambanahambana ya vanhu lava tinyungubyisaka hikuva va ri kwala Afrika-Dzonga.

Ya ni ehleketa swona hikuva loko wo tshama u ri ku rileni masiku hinkwawo swi nga heli a ku na lexi u nga ta xi fikelela evuton'wini ende u u fanele u ya emahlweni na vutomi.

leyi va yi endlaka hi leyo yo vo sungula va vitana n'anga yi ta yi ta endla yi ta mix-ela mimirhi ya yona ivi va heta hinkwenu va ku mi biya hiya na leswiwa va swi endlela leswaku maybe loko n'wanuna kumbe na n'wansati ku tshuka va hlangana va nga khomiwi hi leswi va swi vitanaka makhuma.

Swiphiqo leswi ni nga ta hlangana naswona i ku kuma nkarhi wo tshama na yena nkarhi wo tshama na yena hi lowu ni nga ta ka ni nga wu kumi xa vumbirhi i ku n'wi yisa exikolweni.

Swi na nkoka hikuva vukhongeri byi hi byona lebyi rhangaka emahlweni hambi lomu emitirhweni loko ku nga se sungula ku tirha hi rhanga hi khongela so swi na nkoka swinene.

Vurhangeri bya hina bya ndhavuko kusukela le ndzhaku ndzhaku ka khale ka khaleni a byi nga pfumeleli vavasati leswaku va rhangela so na masiku lamawani swa ha tikatika nyana leswaku vavasati va ti kuma va ri ehenhla ka vurhangeri bya ndhavuko.

A swa ha ri na nkoka hikuva masiku lama vanhu vo tala leswiya a swi endliwa khale a ha ha swi languti ngopfu hi languta eka leswi swi endliwaka masiku lawa so ni vona swi nga ha ri na nkoka ku fika kwalano.

Ehleketa leswaku rhengu leri a ri kahle hikuva vanhu va nga banana va ze la va va ze va dlayana hi ku van'wana vanhu va na nkani hambi munhu wo n'wi ba i n'wi ba kanjhani i swi vona ku wa ha ri na nkani so ni vona swi nga ri kahle hikuva va nga va nga banana va ze va dlayana.

N'wananga ndzi fanele ndzi ku dyondzisa ku sweka tihove. Tihove i swi leswi na wena u nga ta swi dyondzisa vana va wena loko se u kurini u ringana na hina hikuva tihove i swakudya swa hina swa ndhavuko ende ta nandziha ku ze ni ku dyondzisa tona i ku na mina na ti rhandza ende ku ti sweka ndzi dyondzisiwe hi kokwana.

Eya ndza ndza ti ndza tinyungubyisa. Ndhavuko wa hina Matsonga wu saseke ngopfu na tinsimu ta hina ti saseke ngopfu. Masiku lama loko u karhi u famba la hala majoni u ta titwa ti ri muchayeni kun'wana na kun'wana a swa ha ri kona leswaku Matsonga ma ti tsan'wa ma titekela hansi. Sweswiwani kun'wana na kun'wana na lomu mitirhweni ta va twa Matsonga va ri karhi va kha va vulavula na ririmi ra hina so na tinyungubyisa swinene ku va ni ri Mutsonga.

khale ka khaleni khale khale vavasati a va nga pfumeleriwi ku va rhangela tiko. ndhavuko wa hina vanhu lava va khale vakokwana wa hina a va nga va pfumeleli leswaku vavasati va rhangela tiko kambe masiku lawa swi cincile swi fambini swi yo nkhwee. Vavasati va rhangela tiko va kona na le ka swivandla swa le henhla kwale tikweni va na rito na lomu timathinini na lomu tihubyeni.

lulamangi hikuva vona varhangeri va ndhavuko hi vona lava va faneleke va hi pfuna vanhu lavawa loko va hambanile hi miehleketo hikuva varhangeri va ndhavuko va swi tiva va hundze ka swona swiyimo swo fana na swo na swa so so hi vona lava va nga ta nyika switsundzuxo eka vanhu vambirhi lava va lwaka so a swi sasekanga ku va sola.

Lawa ma nga amukeleka hi ku vona ka mina hi lawo u tshama na munhu u tshama na munhu wa wena mi va ka kamara yin'we loko a ya ku velekeni leswaku u n'wi nyika support-o hinkwayo. U nga n'wi teki u nga n'wi endli leswaku a titwa onge a nga amukelekangi. U fanele u va ka na yena nkarhi hinkwawo a ni ku a ni ku fikela emakumu ka loko se a velekile.

Lexi ndzi nga va tsundzuxaku xona i ku i ku loko munhu a tshama a ri endhawini yin'we a nga lavi ku ya emahlweni u tshama a kha a hleketa hi swilo leswi swi nga hundza ende a ku na ku humelela. Lexi u fanele ku xi endla i ku u famba u ya mahlweni u ya tikumela un'wana loyi a nga ta ku hungasa nakona swo lava u swi endla loko se ku hluriwile swi herile.

Ndza tlangela leswaku na yena a ta kota ku titwa leswaku a ta kota ku titwa a tlhela a swi vona leswaku a hi n'wi cukumetangi tanihi vatswari va yena wa ha ri n'wana wa hina so ndza tlangela.

Vavanuna lexi va nga ambalaka xona i masandhazi va tlhela va mbala tinguvu leti nga na vuhlalu ivi emirini va mbala yele. La nhlokweni la va faka loko va ri na xona va tlhela va saseka swinene. A xikandzeni va tlhela va faka makaja kasi lava xinuna a nga mbala maphaxani lowa xinuna a heta a ku ma tinjhovo laha emirini a ku dzovo lero cut-iwa kahle ri ndliwa onge ko va vest.

Lillian Ngoyi a tivekaka hi vito ra the mother of black resistant. Manana Ngoyi a ri ntlawa wa wa movement leyi va yi vitanaku anti-apartheid. Hi yena loyi a nga rhangela march leyi yi nga endliwa hi nineteen fifty-six yo ya eUnion Building ePitori laha a ku ri na vavasati va twenty thousand lava va kombisa ku vilela hi mhaka ya mapasi.

nkarhi wa malwandla hi loko ndzi ku tikuma ndzi kandzerile xigugu ni tshela ndzi swekeliwa tihove exigugu xa kala ende swa tika nyana ku xi endla hambi ku ri tona tihove ku sweka tona swa kala swa tika nyana so loko ndzi endleliwe sweswo ndzi tsaka ngopfu.

Ti-family receipt yi endla leswaku vanhu va yi endla leswaku vanhu va titwa va hlanganini as a family na va va endla ti-memory leto ka ti nga rivalekiku hambi ku ri ku tshama as a ndyangu va byelana switori swi endla leswaku va loko va ri karhi va dya na swakudya swa ndhavuko swi endla leswaku va titwa hinkwavo va ri vatsakini va titwa swi va vuyisela le ndzhaku le ka malembe ndzhaku.

Swiambalo leswi ambaliwaku hi vavasati, vavasati va mbala miceka va mbala na na tinguvu, tinguvu ta kona letiya va ti vitanaku dovani hambi ku ri madeya.

Ka hina leswi hi tirhisaku swona u fanele u ya ka eka Ndabezitha u fika u byela Ndabezitha ku u lava ndhawu yo tshama u lava xitandi endeni ku na mali leyi u nga ta yi humesa ivi va ya va ya va ya ku tsemelela xitandi va ku laniwa hi le ka wena va ku nyika na maphepha ma kona.

Tiyindlu ta ma ta Vatsonga a ku ri na tiyindlu leti vitaniwaka nhala tiyindlu leti ti va ti makiwe hi makenya and ti fuleliwe hi makenya ti makiwe hi switina swa misava ti tlhela ti phamiwa kasi endzeni ka yindlu yaleyo a ko sindziwa kunene mina ndzi nga tshama eka tiyindlu letiwana ndzi tlhela ndzi tlela eka tona ndzi ve na nkateko wo tlela ka yin'wani ya tona.

Lexi endlaku leswaku ti-receipt leti ti hambana i ku va ti-receipt ta ndyangu ku va ku ri ti-receipt leti ti nga ti va ku ti ri ta ndhavuko i swi leswi a va swi endla ku sukusela kwele ka vakokwana wa vakokwana kasi letiya ta inthanete hi le i swilo leswi nga swa va masiku ma lamawa.

Swakudya leswi ripfumelo ra ma jamani or ma raster a va ri va pfumeleli ku va dya nyama kasi lava va ripfumelo lerin'wani ra xi Kreste va dya nyama hambi ku ri matsavu va dya nyama kasi le ra xi-raster ri va pfumelela ku va dya matsavu ntsena na miroho mara nyama a va dyi.

Ndzawulo ya dyondzo leswi yi faneleke ku swi endla i ku yi veka vanhu lava eka xikolo xin'wana na xin'wana ku va ku ri na vanhu vadyondzisi lava va kotaku ku dyondzisa ti-language hinkwato leti hi nga leti hi nga na tona la South Africa sweswi swi nga pfuna swinene leswaku swikolo swi nga nga ha tala swi nga ha tali hi tindlela teto hi ku swikolo hinkwaswo swi ta kota ku dyondzisa vana hi mindhavuko hinkwayo leyi hi nga na yona la South Afrika

Swakudya swa ndhavuko leswi ndzi swi tsakelaka ndzi mina ni ti rhandzela tihove na xigugu, xigugu i ku xa kala swinene ku ze ni xirhandza xa kala no xi endla swa hlupha nyana ku kandza timanga na mavele swa tika nyana na tihove na tona na ti rhandza lexi ndlaku ku ni rhandza tihove i ku na tona ta kala ende ku ti sweka swa hlupha nyana.

Ni nga n'wu swekela vuswa vuswa bya dini hi xihatla ndzi heta ndzi n'wu swekela miroho ya xipunge ya xipungela ku va ni chuze leswi ndzi ta va ndzi swi chuzele hi mhaka ku ri a swi teki nkarhi wo leha ku swi sweka swa hatlisa swinene.

ku ze ni ku mi nga ti ntsena vanghana va mina mi ta na swo nwa hambi ku ri nyama i ku leswi ni nga swi zama ku swi hlanganisa a loko ni swi langutini ni vona i nga ri a swi nge a mi nge eneli hinkwenu ende a na ha ri na mali yo engetelela so ndzi ku kombela mi ndzi pfuna hi kuta na swa n'wina na swo nwa loko mo endla sweswo leswi swi nga kona hi fika hi hlanganisa na leswi mina ni nga na swona la swi nga endla leswaku hi hungasa dyambu hinkwaro.